Zibaluleke kakhulu ukuthi izinto zokusebenza zifinyelele kubantu abasha ngesikhathi ngoba uma ngabe izinto zokusebenza zingafinyeleli kubantu abasha ngesikhathi, intsha yamanje igcina isingena ezintweni ezingekho kahle, izinto ezingavumelekile futhi ezingekho emthethweni njengezidakamizwa. Bagcine sebelahla ikusasa labo ngoba benganazo izinto okumele ngabe bachithe isikhathi ngazo. Kanti uma ngabe izinto zifika ngesikhathi kubo, bayakwazi ukuthi bathuthukise amakhono abo.

Uma ngabe izikole zizoqhudelana ngokwezemidlalo, ezamazwe zifika esikoleni, isikole izinyathelo okumele zizithathe ukuthi bafundise labo ababavakashele ngamasiko abo, nabo laba abavakashile bezobafundisa ngamasiko abo, benze okuhle abazokuthanda nabo kwenziwe kubo. Ukushintshana njengezilimi kuyinto enhle leyo. Babafundise ukuthi uma ngabe thina siziphatha kanjani masinabantu, nabo basifundise ukuthi babaphatha kanjani abantu uma bela. Ukudla, indlela yokugqoka nendlela yokuy'phatha, nanokuthi baqinisekise ukuthi isikole sivikelekile.

Izinselelo abangani abangabhekana nazo ukuthi omunye angagcina esethandwa kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana kunomunye. Kanti uma ngabe bengafundisana ukwenza imisebenzi lena abayenzayo njengokuthi uma ngabe lo munye ethanda ukupheka, ekwazi ukupheka, amfundise nalo munye besizane uma ngabe benza le misebenzi. Ukuze uma ngabe bevela ezinkundleni zokuxhumana, bezovela njengabantu ababumbene.

Yebo, izikole zingasebenzisa imidlalo efana nokuthi, bangakha izifundo ezibandakanya imibala. Ngalokho, izingane lezi ezincane zingakwazi ukuthi zifunde imibala, zisheshe futhi ziyazi imibala zingabi nankinga uma zikhula. Bangaphinde bathathe imidlalo le zivele esikhona. Ake sibekise ibhola, ibhola lezinyawo uma ngabe kugijinywa, iyabalwa imizuzu esuke idlalwa, lokho kufundwa iy'balo.

noma uhlelo engingalikhipha ukuze ngibuyisele ukufinyelela komphakathi kwengqalasizinda yemidlalo ukuthi, ngingaphakamisa ukuthi njengoba kudlalwa imidlalo emphakathini, kungaba nesikhwama sokuthi uma ngabe kulimala inqalasizinda, noma kulimala umdlali ekwazi ukuthi umdlali esizakale noma ingqalasizinda ikwazi ukuthi ilungiswe. Ngalokho, ngiyakwazi ukuthi ngibuyela emphakathini nento ephathekayo.

Izifundo zempilo ezingafundwa yintsha ngokudlala imidlalo emaqenjini, emphakathini noma esikoleni ukuthi kwesinye isikhathi empilweni uyadinga ukuthi ube nabantu abazokweseka. Umuntu angakuseka, nanokuthi akuzwe ukuthi ukhala uthini. Omunye engakuseka ngokuthi akuphe lokhu okudingayo. Kodwa nje izifundo zempilo ezifundiswa ilokhu ukuthi ukhula ukwazi nanokusebenzisana nabanye abantu, noma usukhula uzokwazi ukuthi uhlale emsebenzini onawo.

ungazisiza ngokuthi izingane uvule isikhwama noma behambe beyocela ama-donations ukuze izingane emphakathini zizoba nesikhwama uma ngabe kukhona izinto ezizidingayo, njengamakhokho zikwazi ukuthi zithengelwe. Njengoba uma ngabe mhlampe yifune y'hambe ziyodlala kwenye indawo, bekwazi ukuthi bezihambise izingane ziyodlala kwezinye iy'ndawo. Umphakathi ungavula isikhwama ongathi usize izingane.

Yebo, izikole kufanele zibambisane nezinhlangano ze-eSport noma izinkampani zemidlalo ukuze zinikeze abafundi amathuba. Ngoba ngokwenza kanjalo bayakwazi ukuthi babone izingane ezidlala ngokuvelele kakhulu, bagcine nazo iy'nkampani seziy'thatha le y'ngane zidlale ngaphansi kwamaqembu abo. Ngokwenzanjalo, kufana nokuthi izinkampani ziyazuza ngokuthi zithole abadlali abavelele, abadlali abayenzayo, abayaziyo into abayenzayo abadlala kahle.